Ndingaqinisekisa ukuba i-app endimfakela zona efowunini yakhe zezeminyaka kunye nale nto azoyenza ngefowuni. Kwaye okwesibini, ndifake i-parental control guide xa eqala ukwenza, ukuvula ii-app ezithile ingavuleki at all ifune i-ID number yomntu omdala.

Loo nto ngoku icutha ixesha le-shopping kunye icutha nobona uba , nokwenza uba abathengi bangonwabi. Xa ngabe into isenzeka ngexesha kwaye ikhawulezisa, ixesha elichithwayo for abathengi liba lincinci kakhulu.

Esona , esona, eyona micelimingeni yeyokuba iye ingasebenzi ngamanye amaxesha okanye iye icothe isantya okanye ungakwazi ukufikelela kuyo ukuyibhatala xa iqala inyuke ii-prices.

Eyona nto siye sibone ukuthi isisebenzela kakhulu kukuba sisebenzise ixesha langoku. Siye sithathe iifowuni okanye sisebenzise i-TV sikhonekthe okanye sidawunlode imuvi esifuna ukuyibukela ngelo xesha lithile. Osogqiba kwakhona sikhonekte inxibelelwano lwethu osogqiba kwakhona sikwazi ukubukela sisoloko sihleli endlini singayi .

Eyona ndlela ndingalungisa ngayo le nto le njengomzali kukuba ngo-four o' clock xa kubuywa esikolweni umntu uya ezincwadini zakhe ifowuni ishiyeka ekhitshini esityeni esithile, wonke umntana uyibeka apho. If une-homework edinga ifowuni uyayithatha ayisebenzise asogqiba ayibeke apho okanye aye kwi-lab asebenzise ikhompyutha enze, enze, enze. Uxolo, enze, enze, enze, aphendule le nto ekunyanzelekile ukuthi ayiphendule. Xa segqibile ubuyiselea ifowuni. Akunafowuni izawuphendulwa ngo-eight. Two hours ye-cellphone or one hour nakhona xa kudingekile. Ifowuni izawuphathwa nge-weekend xa ungekho umsebenzi wesikolo odingisa ifowuni.

Eyona ndlela ibuhlungu kakhulu kukuba abantu babe bethetha ngawe okanye ngomzimba wakho okanye bekuhlukumeza through phone or making sure ukuthi abantu abasathethi nawe kuba le nto abafuna uyenza, olu cinizelo bafuna ulenza bayabona uba luyafezekiseka. So bazame iindlela zonke zokuthi bakumoshele yonke loo nto leyo kunye bakumoshele ne-confidence .

Kukho abantu abafunda , abafunda ngeBantu Education. Elona lwimi baphelela kulo lulwimi lwabo lasendlini, isilungu okanye isiNgesi abayazi kakuhle so baprifera yonke into yabo yenzeke ngeAfrican language.

Iindawo ezifana neelayibrari apho abafundi khona bakwazi ukuchitha ixesha elide kakhulu khona. Eyona nto ibalulekileyo ngayo yonke le nto lena kukuba abafundi bakwazi ukuthi benze ama-homework wabo bakwazi nokuthi benze izidingo ezithile zeeprojekthi apho ku-online khona, online umsebenzi e-online yesikolo. Eyona nto ingazulungiseka okanye ingalunganga yile yoba basokole ngencwadi bangafumani access ye-hard copy, bangafumanai ne-soft copy.

Eyona ngcebiso ndinayo kakhulu ngayo yonke le nto le kukuba bafumane iWi-Fi bakwazi ukuyibhatala, bafikeleleka kuyo abazokwazi nokuthi ibonele bebonke. Okwesibini, kukuba uba ngaba iWi-Fi, bayohlule imali yeWi-Fi. Uba ngaba bayi-eight and iWi-Fi yi-four hundred bakhuphe ama-fifty ranti ukuze ingabi nzima ezipokothweni zabo.

Ndingathetha ngokuthi kutheni kufuneke abantwana besikolo ama-pads okanye abantwana ama-pads bawathenge kodwa iikhondom zona bazifumana mahala ezikliniki. Okunye kutheni kungekho ziambulensi zikufutshane ngasezikliniki for abaguli nabantu abangekho right abasendaweni ezisemakhaya.

Eyona nto inganceda ukuthi singaphoswa yile bhola kukuba ngalo mzuzu le izofika leyithi ibhasi kube kufowunelwa ngaphaya kube kuzamwa iinzame zokuba abantu bafike ngexesha bona ngaphaya, ngoba thina sizawufika late sizamele .

Ubungozi be-social media akukho nto ingasherwayo. Ungambalekisela kuFacebook uyoyifumana kuTikTok, ubalekise kuTikTok oyibona kuFacebook, uzawuyisendela yena kuWhatsApp noba umsendele nge-mistake. So nje akukho ukuthini, inobungozi nje bayo iyodwa.

Iindlela ezazikhona ngoqhamshelana nabafundi kwakhutshwa ii-tablets. uRhulumente wezofundo wakhupha ii-tablet ukuze abantwana bakwazi ukuqhubekeka nemisebenzi yabo noxa besemakhaya. Abanye babo abayifumananga i-tablet bekunyanzeleka ukuba bashere.

Kukuba ndifumane intsingiselo efanayo from different, engafaniyo from different platforms kwiGoogle and then or kwi- intanethi. And then xa sekuhambe ixesha sendidibanise yonke into yam ndifumane ndikhonklude yonke i-answer yaloo nto bendiyifuna.